Dumelang bomme le bontate, ka lebenkeleng lena re rekisa di tholwana tse ka makotikoting. Haebe o batlang ho jala spinach-e, bo meroho ya hao, ditamati, ditapole, le dieye. O ka reka ditholwana tsena tse ka makotikoting.

Di-company tsena tse kgolo tsa temo wena motswalle wa ka, ee, ha se ba lwana ba sa utlwisisane hantle, ka ditheko tsa meroho, dieiye, tsohle tse amang tsa temo, ee ba lwana wena motswalle wa ka, e qetella ee na sa utlwane hantle, hantle, ba lwanela hore na ba nyolle thekiso ya dieiye, tsona ditamati, ditapole, ba qetella ba sa utlwana hantle mokgotsi wa ka, ebile ee production-e tsa tsona dieiye tseno, le ditamati di qetella di eme.

ee, hoya ka hore ke di-hectare-a tse ka ye tsa mobu, ee haebe ke di-hectare-a fela tse nyane, ee, o thola hore ke ee dijalo tsa hao, o di jalletse ee ka morao ha ntlo ya hao fela, o ka phunya masoba a mobu ka di-spit foroko tsa hao, di-tools tsa hao tseo tseo di sebedisang hae, o ntso kotula fela mono mobung, o phunye masoba hore moya o kgona ho kena le metsi.

Ha poone e hatsetswa, ee di-cell-e tsa teng di ya senyeha, mme hobane, ke ka hobane di-crystal-e tseo di e kenang ka hara poone, di tisa di-crystal tseo tsa mohatsetso, di kena ka hara yona poone eno, mme ee di senya tatso ya teng ya poone.

Ee, ke nahana hore batho ba molao theho, ke bona bao ba ka lekang ho lokisa molao ona wa hore, ee bana ba tswang malapeng a futsanehileng bao ba batlang mosebetsi, eemolao theho o ka etsa, o ka tla ka ee molao o mong, o dumellanang le hore ba mme ba sebetse, kapa hore bana ba ntse ba kene sekolo, ba fumane tjhelete eo e ka thusang malapeng, e kareng ee yona ya social grants.

Ee, trekere dikoloi re a tseba hore di ja mafura haholo. Ee re ka boloka mafura, mme ha re sebedisa feela diterekere, ha re lema ebile re kotula. Ho tloha moo diterekere di dule di pakile ho tshireletsa mafura. ee re boloke mafura ano, le koloi yona e isang dijalo mmarakeng, ee re ka e sebedisa fela ho re isa dijalo mmarakeng. Mme e kgutle e tlo baka jareteng.

Basadi ba sebetsa karolo e kgolo ho tsa temo, ba tseba hore ho jalwa neng, ho kotulwa neng, mme le hore ho tjheswa neng, ebile ba kgona le ho thusa banna ka ho ela hloko. Haebe metsi a na le tshwaetso e nngwe hona mono .

Ee, ha o batla ho atleha ho tsena tsa temo, kapo ho ba rapolasi a tsebahalang, o tla tlameha ho ngola fatshe, hore o tlo sebetsa ka temo kapo ka diphoofolo, mme ha eba o tlo sebetsa ka temo wa ngola fatshe, hore o tlo lema nako e telele kapo nako e nyane.

Ee, Nakong tsa hona jwale bo rapolasi ba bangata, ho na le app e ngwe e ba e sebedisang tjena, ya ho sheba hore na maemo a lehodimo a tla be a le jwang, ee matsatsing a latelanang, ha ho sa hlola ho shejwa ka seemo sa lehodimo, ho tswela kantle ho sheba ka seemo sa lehodimo, hore na se tla be se le jwang.

Ee, rona batho ba Afrika Borwa, e sale re le batho ba phelang ka temo, diphoofolo, ee ka sekgowa ho thwe ee, subsistance farming, ee sale le rona batho ba Afrika Borwa re phela ka ona mokgwa ono, ee ho mme, ha re ka, ha mmuso o ka fa batho ee, lefatshe la hore baleme, ee ke ya kgolwa maemo a setjhaba a ka nyoloha, le maphelo a batho a ka lokoloha.

Ee ntate ee, ke utlwile mona ee marangrang ba re ho na le ntho e ba bitswang artificial insemination, ee ke ho nehela ho sa hlokeng poho. Ee kopa ntate ee o nthuse ka taba tseno, tsa ho nehela ho sa hlokeng poho, ka hobane ha ke na botlalo ka tsona taba tseno, tsa ho nehela ho sa hlokeng poho, nthwena ba reng ke artificial insemination. Kopa o nthuse ka tsona tseno ntate.

Mmuso ee o ka fana ka tshehetso, ee pakeng tsa theko ya meriana le manyolo a diphoofolo. Ee mmuso o ka etsa ntho tse ba reng ke di-subsidies-e, ho tseo tse ba theosang theko ya manyolo le meriana ya diphoofolo.

Dumelang bo ntate le bomme, ee ke nna ntate Modimo, ee ke tlilo le thusa ka tsa bolimi, ee ke batla kaofela batho mona lekeisheneng ba tsebe ho lema, ho ilemela bo ditapole, ditamati, le meroho. Hore ba seka hlola ba re ka meroho, ba e nke feela ka morao, ee di-garden-e tsa bona moo ba lemang.

Dumela ntate le kae, na ekaba ke kantorong ya mmuso moo. Ee ke na le mathata mona, ee basebetsi ba dipolasing ba tlile ho nna, ba re jwalo nna ka union worker ke foune mono. Na ntate ee ke na le mathata mona, ee basebetsi bana ba tlile mona ba re ba sebetsa dihora tse ngata, ngata, ngata tseo tse sa dumellwang mmusong. Ekaba na le tla nthusa jwang.